Ke ne ke itumetse ebile ke na le tlhogo ya fa ke ne ke leka sefofane ka ntlha ya ntlha ke ne ke ya kwa Amerika.

Ee, ke toro ya mo go palama sefofane, ke ka rata go fofa ka sefofane se sekolo tsa boditšhabatšhaba ka gonne se etela di kgole tse di farologaneng ka lebelo.

Pele ga sefofane, reka le . Ya bobedi, a bone ditokomane mo boemong jwa sefofane mo Afrika Borwa ke ka nako e ntle a check-e in, a dire security check-e, immigration-e a emelwa ka gate go tla fa o le mo ela tlhoko ditaelo tsa kgolo tlhokomela fa go tlhoke. Fa ga o fitlha kwa Nigeria, bonesa passport-e le Visa tsamaya kwa go baggage stream go tsaya ditlhako tsa gago, tsamaisa o kaya taxi kgotsa transport e nngwe go ya kwa teng le teng ditokomane tsa gago di le gaufi ya ditlhagiso tsa airport botsa fa o latlhegegile.

Ke akanya gore ditirelo tsa seporo tsa dibese mo toropong ya me di thusa mme di na le mathata. Ke rata gore dibese diteko e di ka tla gole gaufi mme di fitlhela mafelo a mantsi mme ga ke rate gore di tlhagelele go nna di tlhaela nako e nako e go tletseng batho.

Fa re ka leka go dirisa kgotsa go reka semane thata mathata a ka kopana le ona ke diphoso tsa mo motšhining mathata a go tlhola mo bathong ba bašwa ka madi e latlhegile teng kgotsa e utswitswe.

Moetapele wa dibese yo montle ke yo a ikanyegang a na le mme a le tlhagafetse o tsamaisa ka poloko a latela melao ya se terata mme a tshwara batho ka tlhompho. Batlhokomedi ba dibese ba thusa go dira go leeto le nne monate ka go netefatsa poloko go tlhatlhoba nako go thusa baeti go boloka temogo e e itumedisang.

Diphoso, ditshwanelo tsa strike, phoso mo dipaleng, ya itsholelo matshwenyego a poloko matshwenyego a setso fa baeti ba amile jang ba ka lwala go fitlha mo tirong, sekolong kgotsa di ba ka itshwara ka go dirisa madi a mantle go batla di palelo tse dingwe.

Dibese di latela nako go netefatsa gore ba fitlha mo mafelong ka nako fa bese e ka nkemisa nka emela ka kagiso ke leke go bona nomoro ya bese mme ke fa e ya lefelong la me.

Ee, ke ile ka tsoga morago ga nako ke ne ke tshwanetse go ya sekolong mme bese e ne ya ntshiya ka gonne e ne e tsamaya ka seven-e nna ke tsogile ka seven-e mme tshwanetse ke tlhape ka ile go namela bus-e ka eight.

Ee, batho ba ne ba strike a mme di-bus-e di sa kgone go tsamaya mme batho ba ne ba sa kgone go ya ditirong kgotsa sekolong.

Dibese ga di tsamaye mo metseng ya metsana tsotlhe kgotsa mo ditseleng tsotlhe ka gonne o eme jo bo se botoka jwa tsela, tlhokego e e kwa tlase, ditshwenyegelo tse di kwa godimo matshwenyego a poloko.

Koketso ya ditlhakanelo tsa ngwaga ya dibese e nkama ka gonne ditshwenyego tse di kwa godimo, ke tshwanetse go dirisa madi a mantle mo dipalelong mme seo se ka kgoreletsa budget yang go tsamaela ka nako e e kwa tlase nka simolola go tsamaya ka bontsi jo bo kwa tlase go boloka madi.